Eya lebakeng leno keo founela motho eno ke hore na wa kgona ho araba, ha sa arabe ke mo romella molaetsa. Molaetsa ono nka o romella informal, or uninformal sector ho sa kgathaletseheng, empa ke founela motho enwa, ke mo jwetse hore na molaetsa ena ne ke sa o romelle yena, ne ke o romella motho e mong founung e bile wrong number. Ha e sa ba wrong number mohlomong o kene ka phoso moo, ke kope tshwarelo ha ona ne ke sa ikemisetsa hore na ke etse jwalo, empa jwale ke wrong number.

Wa tseba ho ipuela nnete feela mehleng ya kgale batho ne ba e tshwara hantle ebile ntho tse ngata le di so ka di ba teng ska ne di le teng kajeno lena. Kgale kwana batho ba teng ne ba itemela dijo tse ba di jang, ba sa rate ho reka ka dishopong nakong tse kgolo tse nyane. Ha hona jwale le dikgoho tsena ba di tjova, ba dihlaba ka dipeiti wa boba ke hore ntho e ngwe le ngwe e ferekane, haholoholo mona ma two thousand-neng mona ma two thousand ana a batla a le mabe haholo, ma two thousand ana a rata di-tarven, a rata tarven, a rata tarven ka mokgwa ono o makatsang. Ne ke tla kgothatsa batjha .

Ntatemoholo o batla ditaba koranteng di ha di tholahale. Tjhe, ntatemoholo wa ka, ko hobane mehla e tjhentjhile ebile di nakong tsa hona jwale tse re phelang ho tsona di fetohile di fapane tsena tsa kgale. Ne nka ho kgothalletsa ka hore na o itholle smart phone, smart phone se na le ntho e ngwe le e ngwe ha o sa hloka pampiri, ntho e ngwe le e ngwe ditaba tsa hao market o tsamaya jwang o so kgona ho thola internet-eng ka nako tsohle. Jwale nka mo kgothaletsa e le hore a mpe a itholle smartphone a kgawane le taba tsa kgale tsa dikoranta.

Eya ha ho ka etsahala hore na ho be jwalo, nna nako tsohle ke dula ke etsa hore number tsa ka bese ke ntse ke di-link-ile le email. Ke sebedisa Gmail ene Gmail ha e sokodise haholo, so if ke sa bone message wa ka moo ho di-message tse ke di thotseng then definitely message ke tla o thola mona ho di-spam.

Ha e le jwalo ha e thata hobane ke tla ba hlalosetsa hore Wi-Fi kontraka ya teng e dumella feela hore device tse ka bang nne tsona fela tse connect-ang ene ha ho ka etsahala hore di-exceed-e amount e ya four mohlomong o thole hore ya tima ka for ho etsa jwang. So ke tla ba hlalosetsa ka ona mokgwa oo, ke konteraka ya Wi-Fi e kenang le yona ha se hobaneng ke sa rate.

Router e sebetsa jwang. Router e sebetsa ka simcard, then contract-eng ya hao ya Wi-Fi router eno ba tla o kgethisa ho depend-a ka khampani hore khampani e sebedisa sim card se jwang. So in most cases ho ka etsahala hore ke ya Telkom or Vodacom then they insert sum card seno ka hara router e se e leng hore ke sa contract, se na le uncapped data, then wena o so tla i-set-ela password e lo reng ho tswa password e custom le nthweno. Then o kgona ho e reset-a o e i-set-ele password of your choice, then wena o kgona ho e spreader password eno to your family members and loved ones.

In that way nka recommend-a mokgotsi hore a be interactive le di-platform-ong tse leng nka tshwanang le social media re kgona ho interact le batho ene re kgona ho spread-a di-outlets tse leng horeng jwang ke tsa youth job awareness and all those stuffs. So nka mo eletsa ka hono hore a join-e di-social platforms tse ka reng bo Facebook, bo Twitter, bo WhatsApp le di-page tse itseng tse leng hore di na le kamano ya batjha.

Ee, nka mo eletsa hore ela mokgotsi beke e tlang ka Moqebelo ho bapala rugby. Rugby ke sports sa bolo ya matsoho, e seng ya maoto jwalo ka football, ene ke sports se leng hore se tsebahala hohle dinaheng le tse ka ntle, e international ka Senyesemane. Ke sports se monate haholo ebile ha o ka se shebella ha nngwe ha o sa hlotse o batla hore se o fete.

Ha e le jwalo, nka etsa ka matla hore ke thola mobile pocket router. Mobile pocket router e monate kang, ka hobane kea kgona ho e charge-a, ha ke qeta ho e charge-a ke kgona ho e sebedisa ntle le motlakase, hobane e na le battery e leng hore e installed ho yona mobile pocket router. Nka sebedisa mobile pocket router mabapi le taba ena.